Gantsi o fitlhela batho ba iphitlhela ba ya mesebetsing ka mosong, go le phakela-phakela tota. Ka dinako tsa ura ya bone o fitlhela go le lefifi, go se na mabone. Mme go na le magodu o tla fitlhelang a tsaya karolo, mo go leng gore ba tshware batho poo. Jaanong fa go na le mabone mo tseleng, motho o kgona go iphitlhela a kgona go bona se se etsagalang mo plek-eng e a leng mo go yona, le go ya ko karolong ya distance e ko kgakala. Mme fela mabone a tlhokagalo ko motseng, ka gonne dikotsi tse dintsi, batho ba bolaya le batho.

Nna ke bona go le botoka go tsamaya go setse gosele, ka gore o kgona go bona gore go etsagalang mo ditseleng. Ka ditsela di tletse mesima, ditsela tse dingwe go na le matlapa mo tseleng. So jaanong o kgona go bona gore o tshwanetse go tila letlapa le o, le dikoloi di sa senyega. Mme mmuso o tshwanetse gore o kgone go baakanya ditsela tse. Ba tlogele go baakanya fela di-national roads, ba baakanye ditsela tse di mogare ga metse le ditsela tse e leng gore di mogare ga dikgwa, ka gore tsona o tla kry-a go ikgatholositse tota, ba sa di baakanye. Go le gontsi gone mo lefatsheng le la rona la Aforika Borwa.

Dikhamphane tse tsa ga e-hailing tse ga di hire-a motho kapa di fa batho toka ya gore ba bereke ka di-App tsa bone, a ke re ke a Seesemane ke profiling, ba tsaya senepe sa motho, ba tsaya le dingwaga tsa gagwe le gore ke koloi ya mofuta mang e. Mme fela ga o wena o bitsa mokgweetsi a tlo go tsaya, o a itse gore go tla mang ka koloi e feng. So nna ke rotloetsa baagi gore ba phela ba nne kelotlhoko, ba lebelele gore o tsewa ke mang, kae, jwang. Mme fela mo di-App-ong tse tsa di-e-hailing, go na le gore o bua le bone ka email, o a ba bolelela diphoso tsa gago le ditletlebo tsa gago mo gare ga gago le mokganni.

Go tsena mo khombing e seng mo tseleng go phoso and-e go kotsi, ka gore ga le ka tsena mo, la iphitlhela le le mo kotsing ya sejanaga, go na le mophato o bitsiwang o re ke RAF, o tshwanetse go patela bagobadi dikgobalo tsa bona, le ba ba tlhokafaletsweng ba tshwanetse gore ba thusiwe ke phitlho. Mme fela fa o nametsa mo khombing e seng mo molaong, tšhono ya gore RAF e go thuse ka madi or-e e go patale e nnye. Mme fela jaanong, baagi ba tshwanetse gore ba itlhokomolose mathata a re a bonang mo ditseleng. Mme le bakganni ba dikhombi tse seng mo molaong ga ba na tlhompo mo bathong.

Tota ke mathata fela, mme fela gone jaanong, go na le selo se re se bitsang gore ke technology le mogala wa letheka, mo mogaleng wa letheka, go na le di-App-o tsa banka, mo eleng gore o kgona go patela ka App-o, or-e o a tap-a, kapa o patela ke Cash Send.

Borukutlhi bo bontsi thata mo di-e-hailing services, ka ntlha ya gore o fitlhela beng ba di-e-hailing services ba kadimisana ka di-akhaonto tsa bona. O fitlhela motho a adimile serukutlhi, akhaonto ya gagwe ya App ya e-hailing kana Bolt, mme fela ba na le maikaelelo a go dira borukgutlhi. Ebile mo se sebaka mo, ba setse ba dira dilo tse di sa siamang mo baneng ba rona ba dikolo, se beng ba bana ba basetsana. Ebile le borre gantsi, nako nngwe, o tla kry-a motho a gotse madi a palame mo yone Bolt, e be ba mo tshwara poo.